Go ka nna le meputso ya madi, dimpho kgotsa maemo a a kwa godimo mo ditlhopheng tsa batshamiki ka nako e le e nngwe motshameko o le one o ka dirisiwa fela jaaka mokgwa wa go itlosa bodutu, go ikgapa mo mathateng fa o le mo maemong a a gateletseng go tshameka go ka go thusa go ikgatholosa mathata ka nakwana.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse tshameko ya ka namana mo maemong a mantsi segolobogolo mo metshamekong ya bašwa le metshameko e rotloetsang inthanete le fa go ntse jalo go santse gona le maemo le metshameko e tsweletsang go tshameka ka namana segolobogolo mo setšhabeng se senang le mekgwa ya tirisanommogo.

Ke motshameko wa kgaisano o o tseneletseng o kopanya bokgoni le maano o tshwanetse go itse mmepe go bala dikgato tsa baba le go dirisa e ikgethileng ya .

O tshwanetse gore o nne le founu e e bokgoni computer kgotsa console jaaka playstation go tlhokega connection e e itekanetseng le e leng lebelo go thibela go diega mo papading metshameko ya go tuma ke shooter games, clash of clans, candy crush le tse dingwe.

Go tshameka metshameko go feta tekano batho ba bangwe ba ka tlwaela go tshameka ka nako e telele ba tlogele ditiro tsa sekolo boroko le boikarabelo siamisa ditlhagiso tsa tshireletso mo motshamekong dirisa privacy settings go thibela batho ba ba sa itseweng go romela melaetsa kgotsa go go bona online.

Tlholofalo ya kagiso le boikhutso bosigo go nna tidimalo ga gona lerato kgotsa diphitlhelelo tse dintsi mme seo se dira gore go nne motlhofo go tshameka ka kagiso.

Bana ba ka buisana le lefatshe ka bophara ba ka tshameka le batho ba ba kwa USA, Japan, Aforika Borwa didiriswa tsa se eleketeroniki di-smartphone le tablet di-Apps tsa metshameko, TikTok games, subway surfers, fifa mobile, road blocks, minecraft, computer PC, four night le di-games tse dingwe tsa online.

Se ke se ratang thata ka motshameko ya mogala o matlhajana ke gore ke ka e tshameka kae le kae le nako efe gantsi ga ke tlhoke go nna mo lapeng kgotsa fa pele ga TV ke ka nna mo motseng, mo beseng kgotsa ke emetse sengwe mme ke be ke e tsosa bodutu ka game se se dirang gore ke e rate le go feta ke gore metshameko e teng gompieno e na le ditshwantsho tse dintle mmino o montle le dipapatso tse di monate, go tshameka metshameko eno go dira gore ke ikutlwa ke itumetse ke gopotse mokgwa ya go akanya ka bonako.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama thata fa o e tshameka o sa kgaotse, sa ntlha e ka tsaya nako ya gago e ntsi ga o fitlhele o sa dira dilo tse dingwe tse di botlhokwa jaaka tiro ya sekolo, go thusa mo gae kgotsa go ikhutsa gape fa o sa kgaotswe o ka kgathala mme o seka wa robala sentle segolo jang fa o tshameka bosigo motshameko wa me mo inthaneteng o kileng ka o rata ke free fire.